Ka half ya sekete nka reka dijo tse nkgotsofatsang ke tsebe ho ja. Ka half e nngwe ke tlo reka nthwe nngwe hape e tlo etsa hore ke bapale game hape e tsebe ho mpha dikete tse ding ke tsebe ho reka ntlo.

E thata taba ena hobane hangata mesebetsing hohle mona basadi ba bewa fatshe ho banna le ha kaba ba sebetsa ho feta banna. Ho etsahala ka hore gender equality ke bona bothata ka hara naha. Basadi ha ba bone bana le mokgwa wa hore ba ka etsa dintho tse banna ba di etsang. Le ha kaba ba di etsa empa banna ntse ba batla hore ebe bona feela ba eleng hore ba tseba ho bapala ho feta basadi. Ene ke ntho eleng hore eutlwisa bohloko Afrika Borwa mona.

Kene ke nahana hore ka ha se ntse re rata ho ikwetlisa, ene ke ntho e re ratang ho etsa le batho ba se ba thabela hore ba etse seo se re se etsang. Re tle re tloba thusa ho tlatla ba ikwetlisa le rona ene ba patale kgwedi le kgwedi ho ikwetlisa le rona. Ba benefit-a ka hore ba ithute ho rona le rona re etsa tjhelete ka . E tle hape re nke di-camera re shoot-e mosebetsi ona wa rona, re o nke re o upload-e online. E thuse le batho ba online, re be le di-viewers re etse tjhelete . Wena ono nahana jwang ka lapeng ka moo ha ka re etsa di-hobby tsa rona hore di etse tjhelete?

Ke nahana hore ha re qala eSport gaming re tlameha ho etsa re shebe hore na re batla batho ba eleng hore ba professional-e di-gaming kapo batho ba eleng hore ha ba so tsebe ka di-game. Re tlo hloka sponsorship, re tlo hloka licencing for business. Re lo ithuta ntho tse ngata ka taba tsa gaming hore re tsebe hoba le eSports seno. Re hloka ho etsa research e enough, re thole le di-sponsorship tse tla re thusa ka ditjhelete ho advertise-a le ho bontsha hore na taba tsa rona tsa gaming di tlo sebetsa jwang?

Ho nako ya World Cup mo Afrika Borwa, dintho tse ngata tsa tjhentjha. Ho la ba le di-tourist tse ngata tse tlang, mehaho, di-building di ile tsa etswa, di-stadium tse ngata hore di tsebo ho accomodate-er dinaha tse ding. Di-business tsa batho tsa etsa tjhelete especially di-guesthouse di-hotel-e cause di-team-e ne di le ngata di tlameha ho thola bodulo moo di tla robala teng ho fihlella game ya bona e tlotla e bapala. World Cup e ile ya tlisa menyetla e mengata haholo Afrika Borwa ho batho ba eleng hore bane ba le haufi le moo di-stadium moo ho bapallwang teng. Le Afrika as a whole e la thuseha ya nyoloha, ya tsebisahala, di-tourist tsa e tseba kaofela. Yah e thusitse.

Dikolo hoja ne di tla ruta bana dipapadi kapa di-hobby tse tshwanang le bo gymnastic-i, arts hore bana ba tsebe ho itwanela ha ho le thata, tsona di-swimming le ho bina, dancing le di-arts. Dintho tse ngata tse tlo kgona hore bana ha ba hola, ba kgone hore tse ding ba di etse as di-career di ba etsetse tjhelete.

Batswadi ba ka thusa ka hore e re ha ba le hae, ba hlalosetse bana hore na bohlokwa ba hore ba ikwetlise ke bofeng? Ba kgutle hape ba ba rekele diaparo tsa sport tse leng hore bana ba tlo kgona hore ba kgothalle ho lo etsa sport cause ba tlabe bana le diaparo, di-training shoes ba le ready. Le sekolo le sona se thuse ka mona hore se fane ka ntho tse seng tshepisitseng batswadi hore se tla thusa bana ba bona ba etse. Ba sebedisane mmoho hore bana ba tsebe ho ikwetlisa.

Hore ke tsebe ho kgethwa sehlopheng se tlo yang mose naheng e nngwe. Kore feela ke ikwetlise ka thata, ke ka thata hore ke tsebe ho kgethwa hore kenelle sehlopheng seo.

Kene ntse ke ikwetlisa ke shoot-a ka camera, ke iketsetsa ntho eleng hore ke ae rata. Yaba ke nka video ntse ke upload-a social media-eng ya ka ho fihlella batho ba bona ke etsa ntho e ke e ratang. Ya re ha batho ba ntse ba eketseha, yaba ho kgona hore ke etse tjhelete ka hore batho ba nshebelletse mono di-video-ong. Kha ke tla etsa tjhelete ka hobby eleng hore ke ae rata e generator-ele tjhelete.

Papadi di monate ebile ke ntho tse leng hore di thusa batjha ho ikwetlisa empa re a tseba hona moo batho ba bang ba tlo hlolwa, ba ba bang ba tla win-a. Khore ha uwa papading, batho ba hle ba ipehe hantle le sehlopha hore re ka tla re hlotswe, re ka tla re hlotse batho bao. Ho thata ho amohela hore o hlotswe empa batho ba kebe ba tseba dintho kaofela. So ha oka ra ipeha hantle re le batho ba bapalang sports ra tseba hore re katla re win-ne kapa ra tlatla re hlolwa, ke ho dintho tsa rona di ka tsamaya hantle. Ke papadi, hwa win-wa hwa hlolwa.